Yebo, ngicabanga ukuthi kunempilo. Isizathu ngisho njalo ingoba ukudla okusethinini noma okufriziwe kusuke sekuphekiwe vele, mase ukufaka efrijini ukuze kufrize mase ukufuna ukuthathe ukufudumeze mase uyakudlula. Futhi okunye engakusho ukuthi ukudla okufriziwe noma uma ukuthenga okusethinini. Uma ungafunda ngemuva kuthi kunani ilokho ngiyacabanga ukuthi kungasiza kakhulu ekuthenini ubone ukuthi mhlampe kubona nini, kanjalo kanjalo.

Ngokwazi kwami izitshalo ezihlukene zinama sizini ezitshalwa ngayo. Uma ugogo uMaNtuli engatshala, uzampuli nje, atshale ummbila, mase kuzoba ihlobo kanjalo kanjalo. Futhi ay'misele ngokuchela njalo ekuseni nantambama ukuze iy'tshalo zakhe zohlezi ziqhakaza njalo.

Ngokubona kwami ukuthi abakwazi ukuthenga izimfanelo zokulima, njengomanyolo mhlampe namathuluzi.

Ubucwepheshe bungasiza kakhulu ekuhlonzeni nasekulawuleni izifo zezitshalo kusanesikhathi ngoba kuye kushiwo ukuthi kungcono ukuvikela kunokulapha. So, ngicabanga ukuthi kungasiza kakhulu kusanesikhathi kunokuthi kuze kulindwe zize zife iy'tshalo.

Ukuthi mhlawumpe abanawo imali yokuthenga izinto ezanele zokuthi belime. Okunye futhi umhlabathi owugwadule odinga ukuthi ufakwe izinto thizeni ukuze ube umhlabathi o-right.

Ngokubona kwami iy'ndleko ezinkulu abalimi abasafufusa abanazo ukuboleka kwemali, nokucabanga ukuthi bazokwazi ukuyikhokha ngesikhathi, mase iy'nhlelo zabo zingahambi ngendlela abacabange ngayo.

Angiboni ukuthi ngingangena angisiye umuntu othanda ukulima. Angisiye ekuthiwa kunoxhaso lwemali, yazi khona abanye abaningi bengaheheka ngenxa yokuthi kuzotholwi imali. Koda ngokwami ayi, angiboni ukuthi ngingangena, angikaze nje ngibe nalo uthando lokulima.

Ngingalima kuyo, indawo zasemakhaya zivame umhlabathi wakhona ukuthi uvume. Ngingalima, ngiqashe nabantu abangangisiza silime, sikwazi ukuvuna, sidayise. Nabantu abangisizayo bekwazi ukuthole into yasethunjini.

Kuwushintshe kakhulu ngoba lesi sitshalo esisha singenze ngavuleka amehlo ukuthi sisengakwazi ukuthi iy'tshalo ezingasekho sikwazi ukuthi sihlanganise iy'tshalo esinazo, sithole iy'tshalo esingenazo.

Ukungabi nakho ukudla okwanele kwezinkomo. Njengoba nje mina ngihlala elokishini, utshani asibi nawo kakhulu elokishini kanti kuba ngcono mawukuthi umuntu unendawo yakhe hlampe emakhaya noma emaplazini. Uyazi ukuthi lapho utshani bukhona and buningi akufani nala.

Enkathini ezayo ngiyathemba ukuthi ngobe sengikwazi ukuba nabasebenzi abazongisiza endaweni yami yokulima. Okunye futhi engicabanga ukuthi kungaba isithiyo kungaba yikho ukuthi ilanga lishisa kakhulu manje. Uma lishisa kakhulu, lokho kwenza ukuthi iy'tshalo zishe koda-ke zikhona izinto zokwenza ukuthi lihlale iy'tshalo ziqhakaza njalo.

Uhulumeni wethu useyawakhipha into efana njengama-program okusiza abalimi bakuleli. Ufika akufundise noma kube khona abatshali iy'mali kuwena, mabebona ukuthi unalo ikhono. Okunye futhi sekuphuma ama-lenashiphu, nani, nani, nani, nani, noxhaso ulusuka kuhulumeni lwey'mali, uma ukuthi unalo ikhono, koda ukuthi uzoqalaphi.

Luzoletha ushintsho oluhle kakhulu ngokubona kwami ngoba kuzokhombisa ukubambisana emphakathini. Phinde futhi kuhlalwe phansi kuhlelwe ukuthi ngoba sesilimile-ke yini esoyenza. Sizodayisa noma umuntu lokhu akulimayo uzoyidlela khona. Kuzoletha ushintsho olukhulu ngampela.

Ngicabanga ukuthi emadolobheni abantu bakhona banomhobholo kakhulu. Ngoba ababe besacabangela abanye abantu ukuthi nabo bayabadinga amanzi. Kunezimboni ezenza ukuthi lokho kushintshe isimo sezulu koda phinde futhi. Amanzi umasipala ewathathele abantu basemakhaya emadolobheni engathathwa kunobuqhetsema obukhulu kabi lapho.

Angiboni ukuthi zikhona ngoba izivakashi zenza ukuba iplazi libe ngathi isekhaya. Futhi ukufika kwabantu kuqinisekisa ukuthi umnikazi wendawo abone ukuthi ulungisaphi, ikuphi la angalungisi khona.

Ngicabanga ukuthi ngaba inzuzo kakhulu ngoba umoba akumele ulokhu uwuchelela njalo. Umoba udinga nje indawo vele la amanzi engekho khona, hhayi angasho ukuthi angekho. Lapho ayindlala khona ngoba uwudingi amanzi kakhulu.